Ditsamaiso tse ikemetseng di thusa borapolasi haholo, ka ho fokotsa tlhoko ya ho dula ba shebile ntho e ngwe le e ngwe. Di thusa temong e nepahetseng ka nosetso e ikemetseng le ho fafatsa menontsha le tsamaiso ya mehlape, ka ho fepa ka boithaopo. Le ho beha leihlo bophelo bohle, le tshebetso le tshireletso ya polasi ka di-drone le disebediswa tse tataiswang ka GPS. Ditsamaiso tsena di bokella dintlha tsa bohlokwa, di thusa balimi ho ntlafatsa mekgwa ya bona ho boloka disebediswa le ho eketsa katleho.

Tjhe, ka pono eo e ka ha eba mmuso o ne a ka fa motho e mong le o mong mona Afrika Borwa polasi, ho ka etsahala hore ebe batho ba bangata ba ke ke ba kgona ho lema mapolasi ao ka katleho. Lebaka ke hore temo ha se fela hoba le mobu e hloka tsebo e kgethehileng, disebediswa le tshehetso bo.

Ha pula e na polasing ya ka, ke tla bokella metsi a pula ka ditanka le matamo, ebe ke tla sebedisa nosetso ya morothodi, ho nosetsa dimela ka bokgoni, ke fokotsa ho senyeha ha metsi.

Ha o tseba phapang dibakeng sa cotton-e le boya. Cotton-e e boreledi, e bobebe, e phodile ha e le boya bo botenya, bo buka buka, bo futhumatsa ebile o ka ba le masela a manyenyane a hlokang leihlo.

Ha o hlokometse mobu, dikokonyana tse molemo le diphoofolo tse nyane tsa polasi hantle, o netefatsa hore polasi ya hao e tla ba le dihlahiswa tse ngata le tse nang le boleng e fokotse dijeho mme e be le tsitsitseng ka nako e telele. Ha o sa di hlokomele, polasi e tla senyehela le ho lahlehela ke boleng ba yona.

Ratang ho di jala ke moroho, ke rata moroho haholo hobane o hola ka pele ebile o na le di-vitamin, le di-mineral tse ngata. Le ditapole, ditapole ke dijo tsa motheo tse ka jowang ka mekgwa e fapaneng, molemo wa tsona ke hore di na le matla a mangata. Ditamati, ditamati di na le di-vitamin, ke di rata hobane di etsa hore dijo di be monate le eiye, eiye ke ntho e bohlokwa ho pheha mme e boetse e na le di-vitamin le di-mineral. Molemo wa yona ke ho etsa tatso dijong.

Haeba ke na le dinawa tse ngata, ke tla di rekisa ka pele mmarakeng kapa di-restaurant-e. Tse setseng ke tla di boloka, ho di hatisa, ho di omisa kapa ho di kenya ka mokoteng. Tse senyehileng, ke tla di kenya monyolong bakeng sa mobu kapa ke fe batho ba di hlokang haholo.

O qala ka ho kuta, ho tlosa boya di nkung, o latele ka ho hlatswa, ho hlatswa boya o tlose ditshila le mafura. Ho boha le ho ohla, ho lokisa boya hore bo be dikgwele le ho lohla kapa ho roka. Ho sebedisa dikgwele, ho etsa lesela kapa diaparo, o qetella ka ho roka diaparo, ho lokisa lesela le ho sebedisa ho roka diaparo tsena tsa ho qetela.

Ee, ke di bone dikotsi tseo mohlala, diterekere dia kgeloha, mme batho ba tswa dikotsi kapa batho ha ba kgonne ho kganna hantle diterekere tseo ba qetelle ba ikintshitse dikotsi, ba lemetse kapa ba hatehile ba bang.

Ke bona hore ha o rutiwe, tshebediso e bolokehileng ya metjhine le ho lokisa dintho tse nyane, le dintho tsa ho rekisa dihlahiswa le botsamaisi ba polasi ha dia lekanela. Le mekgwa ya temo e sireletsang tikoloho ha e rutuwe ka botlalo, le tshebediso ya technology e ntjha polasing ha e rutuwe.

Borapolasi ba ka nosetsa ka bohlale ba ka sebedisa mekgwa e nwesetsang ka ho boloka metsi, jwalo ka ho nosetsa ka marothodi kapa ho nosetsa hoseng kapa mantsiboya, ho fokotsa ho foqowa ka metsi. Kapo ba ka bokella metsi a pula ba wa kenye ditankaneng kapo ba wa behe moo ba tsebang hore a tla kgona ho bolokeha teng, kapo ba ka kgetha dimela tse sa hlokeng metsi haholo, ho kgetha dimela tse sa hlokeng metsi a mangata tse dumellang le boemo ba lehodimo ba sebaka seo.

Ke ka tsamaya ditulong ke fane ka di-poster-a tse nang le boitsebiso ka botlalo. Kapa ke etse website e nang le boitsebiso e kgonang ho sebediswa ke mang kapa mang, kae kapa kae.

Ba ka dula fatshe ba buisane kapa ba kope boramolao, ba ba thuse hore ba arolelane motho le motho a be le sa hae ka ho lekana.

Ka ha ke na le mahe a mangatangata ho feta ka moo ke ne ke lebeletse, ke tla nka mehato e fapaneng ho netefatsa hore ha wa senyehe. Ke tla wa rekisa mahe dimmarakeng tsa balemi, kapa ke wa rekise ka internet ho kgona ho fihlela bareki ba bangata kapa ke wa rekise ka dikonteraka le di-supermarket. Ke tla leka ho dikonteraka le di-supermarket tse kgolo ho fana ka mahe ka mehla kapo ke fe batho ba hlokang ba sa kgoneng ho ithekela.

Jwalo ka monga polasi e nyane, ke tla ntlhafatsa terata bonyane hang ka selemo, haholo ka mora nako ya dipula kapa pele ho komelo ho netefatsa hore e matla. Ka ho entlhafatsa ke leka ho thibela boshodu ba diphoofolo kapa dijalo, ho kena ho diphoofolo tse sa batleheng tsa naha kapa tsa baahisane, le ho netefatsa polokeho.

Ke tla lokisa leeno la kgwebo, ebe ke buisana le dibanka kapa mananeo a mmuso a temo. Ho tseba ka tsena, ke tla kgona ho kena internet-eng, ke botsise kapo ke batle ditsebi le ho kenella dithupelo tsa temo.

Ho etsa sehwapa o qala ka ho seha nama jwalo ka ya nku kapa ya kgomo. Ebe o noka kapa o e kolobisa ka esene, ebe o e noka ka letswai le pere pere. Ha o qeta o bo o omisa ebe e fihlela ho thatafalla ka moo o e batlang.

Ka theko e ya dijo e entseng e nyoloha ho lema serapa sa rona, ho tla re thusa ho boloka tjhelete e ngata. Hape re ja moroho e fresh-e phetseng hantle mme e tla ba tsela e monate eo ya ho sebetsa le lelapa lohle.

Ho netefatsa hore serapa sa setjhaba se tswella pele ho sebetsa setjhaba, re ka sebedisa maano a latelang. Melao e hlakileng, kopano hangata ngata le baetapele ba ikarabelang. Re ka kgetha komiti e nang le boikarabelo e tla netefatsa hore tsamaiso e nepahetse le tshebeletso ya tjhelete.

Ditlhapi tsa thunya di theko e hodimo hobane, ho na le tlhokahalo e kgolo lefatsheng ka bophara. Ho ba thata ho di tsoma, le hobane di hloka ho tsamaisa ka pele di senyehile. E, ke ntse ke tla ba le thahiselo eo ho reka ditlhapi tsa thunya ha di se di le makotikoting haholo bakeng sa hore di na le tatso e ntjha ho tsona.

Dijalo tse kang mabele le poone e ne e le tsa bohlokwa di ile da fa batho, phepelo e tshepahalang ya dijo, le ho ba nolofalletsa, le ho aha metse ho fapana le ho itshetleha ho tsoma.